Yebo, like laphelelwa isikhathi idatha lami futhi kwaba buhlungu kimina. Ngibuye ngithenge idatha lesikhashana, lona-ke liphelelwa isikhathi emva kwezinsuku mhlawumbe eziyisikhombisa noma ngaphansi nje, lona-ke ngalithenga ngoba liliningi, amanani alo ephansi.

Ukube benginikezwa idatha elingenamkhawulo, bengizolisebenzisa ngokuhlakanipha, hhayi ngoba liliningi kodwa ngoba kuyithuba lokuzithuthukisa. Ngingalisebenzisa ukufunda online, ukubuka amavidiyo okuzifundisa, ukwenza umsebenzi ngaphandle kokukhathazeka ngezindleko nokusiza abanye abantu ngolwazi noma kube ukuthi ngibasiza ukuthi bafake ama-CVs, bafunde online. Noma idatha lingapheli kodwa kufanele ngilisebenzise ngendlela efanelekile.

Ngithenga nge-app yeselula kwinkampani yamanethiwekhi anjenge-My Vodacom, My MTN, my Cell C noma My Telkom. Ngisebenzisa i-inthanethi ukuthenga kwi-app yasebhange njenge-FNB, Capitec, ABSA and Standard Bank, kuyenzeka futhi ngithenge i-airtime bese ngiyiguqula ibe idatha.

Yebo, kwake kwenzeka ngahlala iviki ngingenalo idatha, kwakunzima ukuxhumana nabanye abantu ngendlela evamile. Ngaphuthelwa amathuba abalulekile njengemisebenzi, izifundo eziku-internet nezaziso nje ezibalulekile.